Tjhehe, dirapa tseno di beuwe feela mono maboteng hore batho ba fetang ka tsela kapa thoko ho dishopo ba kgone ho di bona, ba tsebe ho kena ka hara lebenkele. Ha ba qeta ho kena ka hara lebenkele, ba tsebe ho kgetha dirapa tseo ba di batlang. Empa ele fela, e le papatso feela ya hore motho a fetang a kgahlwe ke seo a se bonang leboteng.

Bo rapolasi ba tlameha hore ba behe sefe ka hodimo ha dijalo tsa bona hore moya le ha o ka tla hakakang kapa sefefo la se ka tla se le se kae? Kapa sefako, dijalo tsa bona di se ke tsa tsutulloha fatshe. Ba kenye sefe ka mathoko le sefe ka hodimo. Jwale ntho eno e hloka hore ba e plan-e hantle, ba etse diphuputso tsa yona hore ba ka e etsa jwang? Ba ka kenya dipalo tse nne ka mathoko. E one ka thoko, e nngwe ka thoko, e nngwe ka thoko, e nngwe ka thoko. Jwale hee, be ba kenya sefe se di kwahelang hore sefefo la se tla le moya se se ke sa feta le dijalo tsa bona. Le pula ha ena e se ke yana haholo, ene feela hantle. Metsi a theohe hantle ka hara dijalo tsa bona.

Batho bao ba neng ba kotula hoba jwale ho so kotula metjhini. Ba se ba beuwe fatshe, ha ba sa sebetsa. Ha ho sana moo ba tla sebetsa teng. Hobane metjhini ke yona e ba nketseng mesebetsi.

Dimela tse kang moroho ha o mele majweng, mobung o nang le majwe ha o mele. O batla mobu o ntlafetseng, o tshwanetseng meroho feela, o nang le matla. Jwalo ka poone, poone e mela hohle le moo honang le majwe a manyane feela empa ho se ke wa ba le majwe a maholo, hobe le majwe a manyane hore poone ya hao e kgone ho hlahella, e kgone ho mela. Empa e ka se mele hantle hobane majwe ano a ka fatshe ho mobu, ke ona a tlo e thibelang hore e se ke ya mela haholo. Empa sefate sona se mela hohle le pela majwe se a mela sefate, se a itlhahela fela.

Dumelang banna beso, le basebetsi ba ka banna . Ke hloka hore re kopanye maboko hore re kgone ho tshireletsa dipudi banna . Ke a tseba ha ke tshwere lona ke tshwere banna ba hlwahlwa, batho ba tla nthusang hore ke tshireletse dipudi tsa ka. Jwale kene ke kopa hore re kopanye maboko hore re plan-e, re tsebe hore re ka etsa jwang hore dipudi di se ke tsa utsuwa? Hobane polasing e nngwe ka mane di utsuwe dipudi. Jwale kene ke re, bosibu hobe le batho ba babedi ba tla katang, e tlaba nna wa boraro ke kate le bona. Le mokgolo le ona o tla ya hodimonyana. Ke a le kopa basebetsi ba ka.

Malome ka lebaka la hore ona le sello kapa sona seboko sa hore lefatshe la baholo ba hao le jewe ke baditjhaba. Jwale o tla tlameha hore o ye ka poleke eo ba e bitsang kapa ofisi eo ba e bitsang ka human settlement. Mono ke moo o ka tholang thuso hore ba o bolelle hore o ka etsa jwang? Kapa o ka nna wa ya diofising tsa police station-e moo ba buang ka ditaba tsa lefatshe hore o ka di fumana jwang?

Bo nkgono ba rona bane ba thibelwa ke hore kgale molao one o re batho ba bo mme ha wa tlameha hore ba be le dipolasi. Ene le batho ba bo ntate feela moo be le horeng ke bona ba tlamehang hore ba be le dipolasi. Jwale bohlokwa ba ho lokisa sena seo se neng se etsuwa kgale, mehleng ya hona jwale bo mme le bona bana le matla a hore ba bele dipolasi tsa bona. Ke ntho e bohlokwa hobane lefatsheng mona re tlamehile hore re lekane. Ho se ka ba le a moholo ho e mong, re batho kaofela re tlameha hore re be le dintho kaofela rona tse re tshwanetseng. Di se ka iswa feela ho batho ba bo ntate, ho batho ba bo mme di se ka iswa. Ba di lekanye kaofela bona.

Hobane difate di tlisa moya oo re o kenyang ka hare ho mmele wa rona. O bao bitsang ka fresh air. Ebile difate di thusa ka hore re je ditholwana ha nako ya ditholwana e se e fihlile, di se di hlahile ditholwana. Le hape ha letsatsi le tjhesa re kgona ho dula ka tlasa difate morithing.

Ke tseba lengana, tapole ya thoteng. Jwale hee ka lengana, lengana le thusa batho ka sefuba. O wa enwa ha o tshwerwe ke sefuba. Ebe re be le tapole ya thoteng, tapole ya thoteng re e sebedisa ho cleaner madi ya rona.

Polane ya kgwebo e molemo haholo hobane o kgona ho tseba dintlha tse ngata hore o tsebe hore kgwebo o ka e qala jwang? Ha kgwebo e se e qadile, o tsebe hore o hore o etse eng? Hape le hore o hodisa kgwebo ya hao jwang? Le hore thole batho ba tlo rekang kgwebong ya hao, o kgona hoba thola jwang? Le hape hoba hohela jwang mabapi le ditefello tsa dintho tseo o tlo di rekisang kgwebong ya hao?

Nama ho batho ba kgale hore e omiswe. Ene e le hore nama e se ke ya bola, e nka nako e telele e dutse. Hobane ha e sa omiswa, e tlo bola ka pele. Jwale ha e omisitswe e nka dikgwedi le nako e telele hore e bole. Le hape ba tlo e ja nako e telele ba e fetotse dihwapa.

Hona le App eo batho ba e sebedisang eo ke kileng ka e bona internet-eng ya temo. Moo batho ba ithutang ka dintho tsa temo le hore, hore o qale temo o tlameha hore o etseng? O fumana dintho jwang tsa ho qala temo? Le hape hore o tsebe batho be le horeng ba etsa temo otlameha hore o ba thole jwang? Le hape ho ka etsuwa le App ya temo moo e hlahisang hore dintho tseo o di hlokang di tholahala ka bokae? Hobane App eo e teng hona jwale ha ena dintho moo ho hlahisang hore dintho tse ba di rekisang ke bokana, ke bokana. Jwale ba ka fetola .

Batho ba temo bane ba lwanela hore dintho tseo ba di etsang kapa tseo ba di jalang bona, di-price tsa bona di dula di theohile ha ba tlameile ba lo rekisa. Ha ba thole mokotlana o loketseng dintho tseo tsa bona tseo ba di rekisang. Le hape ba senyehelwa hobane batho ba utswa dijalo tsa bona kapa dintho tseo tsa bona tse ba di jetseng. Jwale ke yona ntho e entseng hore ba lwane.

Ho ya ka nna, kene ke tla bua le bona. Ke dule fatshe le bona, ke ba botse dipotso hore ekabe ke eng eo ba e hlokang? Le hape ke bue le batho ba tlo ba thusang ka tsa bophelo mabapi le moo ba sebetsang teng. Ba e bitsang ka environment-e. Jwale hee, ho hlokeha batho ba sebetsang labour hore ba thusa, ba thuse basebetsi bao ba polasing hore maphelo a bona a hlokomelehile.

Ke tlo siya polasi ya ka ho bana ba babedi ba baholo eleng bashemane, Thabo le Thabang. Hobane ke bona batho ele horeng ke a ba bona hore bana le tjhesehelo ya ho hlokomela polasi le ho hlokomela bana ba bo bona. Hobane bana ba babedi ba ho qetela ha ba baholo, jwale ba ka se kgone hore ba shebane le polasi hobane tlamehile ba shebane le dithuto tsa bona. Le hape ke ba kgethile hobane o mong o tla shebana le polasi, o mong a shebane le ditjhelete le bana ba bona. Le ho tefella dikolo tsa bana ba bo bona.

Mmuso o tlameha hore o kene malapeng a bana bano bao ba sebetsang dipolasing ba le dilemo tse ka tlase ho eighteen. Mmuso o tlameha ho fana ka dijo malapeng ano hore bana bao ba tsebe ho shebana le sekolo sa, le sekolo feela ba se ke ba ya mesebetsing. Hobane ba ya mesebetsing hobane ba sena seo ba tlo se jang. Jwale hee, mmuso o tlameha hore kgwedi le kgwedi o rekele batho bano dijo le tseo ba di hlokang.

Ke ile ka utlwa hore ha o ke wa nka kapa wa kga ditholwana tseno, o tla hlahelwa ke kotsi kapa o tla hlahelwa ke mathata bophelong. Kapa o tla ya tjhankaneng hobane ha se ditholwana tsa hao ke ditholwana tsa batho. Motho o itjalletse tsona ditholwana tseno, jwale ha wa tlameha hore o utswe ditholwana o tlameha hore o di kope. Ba bang ba ya dingakeng ha o utswitse ntho tsa bona. Ba o loye hore o hlanye hobane wena o utswitse. Le hape ba ye sepoleseng ba o tshwarise hobane wena o utswitswe ditholwana tsa bona. Ke seo ke kileng ka se utlwa ha o ya Limpopo ka batho ba utswang ditholwana tseo.

Ke ile ka mo kopa hore batho bao ba sekete beleng hore ba ntshiwa mesebetsing ka lebaka la metjhini, ba tlo dula ba etseng mahae? Eka mpa a kgutlisetsa batho ba half ya nomoro eo e sekete hore ba kgone hoba le dintho ka malapeng ba hlokomele malapa a bona. Hobane malapa a bona a itshetlehile ho bona.

O ka reka tanka ya metsi hore metsi a dula a le teng ka hara tanka, o kgone ho nosetsa ka ona. Kapa o ka nka metsi ao o wa sebedisang for dijana o nosetse ka ona.

Dumelang, ke nna Thabiso. Ke founa hobane ke batla ho kenya tletlebo bakeng sa hore polasing e nngwe hona le basebetsi be ele horeng ha ba thole phomolo ya hore ba kgone ho ja. Ba dula ba sebetsa molebe. Jwale kene ke kenya tletlebo hore ba thole thuso, ba kgone ho thola phomolo.